Ditsala, ke ne nka rata gare ka ya kwa monateng reye go iketla, reye ko Parkstation re kgone go bona diphologolo ka mefuta-futa ka gore go kresemose. Re tseye koloi ya mo tsala ya rona o mongwe re e tshele petrol-o, re tsamayeng reye go iketla le ba masika reye go ja monate, re reke dijo go itumelwe re tle le dipina. Mongwe le mongwe o nang le dipina re kopa atle le tsone, gore re kgone go tlhola re reeditse, re kgone go tlhola re iketlile re ja, re kgone go tlhola re itumetse, re itumeletse keresmose e na ya rona e na, ke a le kopa ditsala tsa rona tsamayang le yeng go icheba-cheba gore le na le bokae re bone re tswa yang.

Ga re dirisa Uber or Bolt re a buisana le ditsala tsa rona, re a sheba gore ba kae ga re le four re shebana Bolt e kgotsa Uber e batlang batho ba le four e be re buisana gore tlhwatlhwa ke bokana be mongwe le mongwe a ntsha tlhwatlhwa e a lekaneng. Ga tlhwatlhwa e le sixty rand re share-a sixty ranta ka bo four ba rona, go raya gore mongwe le mongwe o tla be a ntsha fifteen-fifteen-fifteen gore re patele re sa tsietsana. Ga Uber e le hundred rand re a buisana gore re seke re a tsietsa ope mongwe le mongwe a ntshe chelete e lekane le a mongwe re sa ntsha madi a fetang a o mongwe.

Go ya toropong ke rata go ya go sa le phakela ka ntlheng ya gore nako tseo toropo ga e se e tlale, toropo ke gone go bulwang dilo tse dintsi. Go ya nako e sa le teng motho o boa ka nako go sena mathata a mantsi a o ka kopanang le o ne, go tshwana le fa motho gane a kaya ka motshegare ka bo ma four PM di-shop-o ditlogela di tswalwa, ditsotsi di tletse ko toropong. Mo go nna go botoka thata-thata gore nka ya go sa le phakela, gore ke kgone go boa ka nako ke tle go dira dilo tse dingwe tse e seng ke di etse mo lapeng ka bonako.

Mo re dulang teng mona go nnile le mathata a mantsi a dibese go tshwana le yaka re bua yana, ga gona dibese ka gonne sa le go na le mathata a tsone. Baagi ba itemogetse mathata a mantsi a go tshwana le tlhwatlhwa ya taxi e e ko godimo, a go tshwana le tlhwatlhwa e ntsi ya taxi ya go ko godimo, ka gonne ga go ya ko mafelong a kgakala bese e seo, tlamehile o ntshe tšhelete ntsi go gaisa gane o palama bese. Ga o pagama taxi o pagama tse dintsi mare gane o pagama bese, nkabe o pagame bese e le nngwe e be e go isa ko o batlang go ya teng le chelete e se ntsi.

Ka nako ya teng motho o ne a, a re isa ka taxi kgotsa mini bus o ne a re tladitse mo taxi-ng re le bantsi. Jaanong mapodisi a tsela a ne a mo tshwara a mo emisa lobaka-baka, nako ya teng rona re jewa ke nako ka gonne tlamehile re ye ko ditirong, tlamehile ba bangwe ba ye ko tlamehile ba ye teng. E be batho mapodisi a tsela a tlamehile a mo goge-goge, a tseye tekesi ya gagwe ba ise go i-report-a. Ka jalo re ne ra tlamehile ke go ka a fologa go ka emela tekesi e nngwe gore e le e tsamaye le o o phoso, rona ka re bapagami ga rena phoso.

Nka kopa gore ba re folose, nka kopa gore ba re folose motho a ye go batla taxi e nngwe ka gonne ba re ja ka nako. Rona re e tlamehile re tsamaye re ye ditirong go ka tsena ka nako go botlhokwa thata ko tirong, ka gonne ga o tsena mo mathateng le batho ba ba go hireleng mare ga o tla lata o ba mo mathateng.